Impahla ehanjiswa ngololiwe kusuke kuyimpahla engajahwanga kakhulu kodwa yona isuke ibalulekile.

Kulilimaza kakhulu ibhizinisi ngoba kusho ukuthi uma ibhizinisi lami lingayenzanga imali ngaleso sikhathi kusho ukuthi angeke ngize ngikhone ukuthumela izimpahla kwezinye izindawo and-i lokho-ke kuzothatha isikhathi, ibhizinisi liyalimala lapho-ke kakhulu.

Ukuthi amabhasi kumelwe ehlolwe kabanzi ngokuchwepheshe ngaphambi kokuthi asebenze.

Ezokuthutha zesonto zisebenzisa amabhasi lapho khona abantu abadala bekhone ukuhlala kahle bese kuthi ezomphakathi zisebenzisa amatekisi lapho khona ukuthi kungahlala omncane nomdala futhi.

Isikhathi iyo into engingayishintsha isikhathi sokuhamba kwawo amabhasi.

Izingxenye ezinhle ukuthi sihamba ngesikhathi esisodwa, sibaningi futhi siphelele, sifika ngesikhathi esisodwa esifanayo la esiyakhona. Ezimbi kakhulu ukuthi uma kuba nengozi silimala sibebaningi, baba baningi futhi abantu abaswelekayo.

Ukuthi kuzomele kuhlezi kukhona imali yama-toll-i ngaso sonke isikhathi ebekiwe nokuthi ngazi ukuthi ama-toll akhuphuka nini, ngasiphi isikhathi.

Ezinjengabo-Lion's Club, abo , lezo-ke akumele nokuthi bekhiphe encu imali ukuthi behambe ngazo, bangahamba mahhala behambe kahle futhi.

Bangakuqiniseka ngokuthi uma ugibela i-Uber noma i-Bolt, kuzomele uthumele umuntu osondelane naye noma oya kuye, umthumele imininingwane yaleyo moto osuke ohamba ngayo, lokho-ke kungangusiza kakhulu. Nokuthi uqinisekise ukuthi leyo Uber ozobe uhamba ngayo noma leyo Bolt, i-number plate iyafana naleyo oyibonayo kumakhalekhukhwini wakho.

Kusame kahle kakhulu manje ngoba uyakhona ukuthenga ithikithi efonini lanoma iyiphi indlela yohambo olufunayo.

Ukuthi laba abasebenza kuhulumeni abasebenza nezimoto zomgwaqo, kungamele beqinisekise ukuthi emakhaya bazi-check-a zonke izimoto ukuthi zifanelekile yini ukuthi zihambe emgaqweni njalo ngenyanga noma babekhona zinsuku zonke ukuze beqinisekise ukuthi izaguga zihamba ngezimoto ezifanelekile and eziphephile futhi.

Ukuthi ngibe phambili ngesikhathi okumele izimpahla zifike ngazo la kufuneka khona, uma ukuthi zifuneka ngoMsombuluko, mina ngingaqinisekisa ukuthi ngizithumela ngoLwesihlanu.

Ukuthi kushintshwe uloliwe kufakwe abololiwe abasha, abasheshayo, abahamba ngogesi onamandla kakhulu, lokho-ke kungenza ukuthi isikhathi sokuthi izimpahla zisheshe zifike singaba lula.

Ukuthi lezi zesonto azikhokhelwa, kusho khona ukuthi lokho-ke azenzi inzuzo kubantu abadala.

Ukuthi abantu abadala i-shuttle-i ibathatha endaweni eyodwa iphinde iyobabeka ntambama lapha abayakhona, kusho khona ukuthi lokho-ke kuphephile, bahamba ngokuphepha futhi ngaso sonke isikhathi, iyo inzuzo ye-shuttle.